Nka gakolola batho ba leke okra, ka gore e thusa batho ba diabetes go fokotsa sukiri mo mmeleng.

Tota go bua nnete go jala gago bonolo, mme dipanana di tsaa jara kgotsa dikgwedi go butswa. E be di gole mo go lekaneng di tlhoka metsi, letsatsi kgotsa tikologo e mogote kgotsa e bollo, le mmu o nontshitsiweng.

Ditamati di jalwa go tswa mo dipeong, mo tikologong e mogote, ebile o nosetsa ka metlha. Fa malomo a tlhagelela o tshwaraganya kgotsa o tshegetsa ka dithuthupa gore di gole di tlhamaletse, di sa wa. Fa di butswa ke gone o ka tsayang ditamati wa di ntsha mo dithupeng wa di beela thoko, o di tlhatswa gore o kgone go dija.

Rooibos e jalwa go tswa mo peong morago ga moo dipeo di jalwa mo masimong. Morago ga dikgwedi di le eighteen dikala di kotulwa ngwaga le ngwaga ka diatla ka selemo, di phuthelwa. Dikala di kgaolwa ka motšhini di tlhotlhorega le go bidisiwa.

E na le melemo e tshwanang le go tshegetsa boitekanelo jwa pelo go tokafatsa tshilo ya dijo, le go thusa mo taolong ya sukiri mo mading.

Balemirui ba lebane le dikgwetlho tse di akaretsang phetogo ya tlelaemete, e bakang komelelo e masisi, e mogote le go fokotsega ga dijalo. Balemirui ba ka lebelela bosa ba ipaakanyetse ntho e masisi e tlo etsagalang ba fokotse go senyega.

Ditshenyegelo tse di feto-fetogang tsa dipeo, le monontsha le phetogo ya tlelaemete.

Ditsela tse dingwe di akaretsa dipekele dikumo tse di bidisitsweng di-cereal-e, di poere tsa maungo kgotsa le beini.

Ke akanya gore ke maungo a a tshwanang le dipanana, diapole, ditamati ka gonne ga di turi. Ga di tseye nako e telele go gola ebile di monate.

Ditamati ditapole le dieiye, ka ntlha ya dikotla tsa tsone. Le go kgona go apaya ditsela tse di farologaneng, ebile mongwe le mongwe a ka dijala.

Di botlhokwa ka gonne dintsha dijo tsa konokono tse dintsi go gaisa tsotlhe. Jaaka mabele a ka dirisiwa motogo wa tiing biri, mme a botlhokwa mo bathong ba ba nang le bolwetse jwa sukiri.

Ke thulaganyo ya go lema diterebe ka boikaelelo jwa go dira beine. Ke mofuta wa temo ya dijalo, morago ga moo setlhagiswa sa bofelo e leng beine, se fetolwa go tswa mo diterebeng tse di kututsweng.

O tlhoka lefelo le le siameng le le le na le letsatsi le le ntsi. Mmu o itekanetseng, dipeo kgotsa thulaganyo ya gore o jala eng. Motswedi o ikanyegang wa metsi le di dirisiwa tsa motheo.

Go kopanya tshomarelo le temothuo ka mekgwa ya temothuo e e tswelelang, jaaka go tlhokomela di-passage tsa mefuta-futa ya ditshedi, le go somarela metsi le mmu.

Gareng ga tse dingwe ke itse korong, raese mmidi, habore le mabele. Di botlhokwa ka gonne di na le fibre e ntsi le di temane tse di tlhokegang go jewa ke batho. Ke dijo tse moteo kgotsa motswedi wa dijo wa moteo mmogo le tsa dijo tsa diphologolo.

O tlhoka go tlhaloganya ditlhokego tse di rileng tsa tikologo ya temo ya yona, ya ka tlelaemete ya mediterranean. E nang le letsatsi le lekaneng, pula e siameng ya mariga le mmu o boteng. O elediwang sentle o makgwakgwa wa motlhaba.

Anti oxidant ya yona e kwa godimo, mme ka tlhago ga e na caffeine e dirang gore e nne motswako o farologaneng. Le o o batliwang mo dijong le dino mmogo, le go nna mosola mo tlhagisong ya dikumo tse di farologaneng.

Rooibos e ka dirisiwa mo tlhokomelong ya letlalo go ribatsa letlalo le mo dino tse di farologaneng. Ka ntlha ya go dinofatsa yone tsa go lwantsha thurugo le go nonotsha masole a mmele.

Merogo e bedisitsweng kgotsa dijo di diretswe di-enzyme. Tsa tshilo ya dijo mmogo le dipoere, dinoko le di sauce-o.

Ke ne ke tla reka khabetšhe, dieiye, ditapole digwete le spinach ka gonne ga di turi. Ebile di na le dikotla tse dintsi, dibithamini le fibre, nka di reka gape ka gonne di dira sopo e monate.

E tokafatsa bokgoni le thobo ka temothuo ya nepo. Di-platform-o tsa inthanete di galoganya balemi le bareki ba bantšhwa, ba ba ka nnang teng. Go atolosa phitlhelelo ya bona le go tokafatsa phitlhelelo ya mmaraka, ka kakaretso ya ditlhagiswa tse di fresh.

Ka go tlhotlheletsa temperature, go nna teng ga metsi le lesedi le letsatsi. Katlego ya sejalo e ikagile ka go nyalana ditlhokego tse di rileng tsa leungo, le maemo a tikologo a lefelo. Ka sekae maungo a tropical-e a tshwanang le di-mango a tlhoka dithempereitšha tse di mogote, ka gonne a ka swa mo serameng. Jaaka le diapole di ka swa mo thempereitšheng e mogote thata.

Go tlamela ga dibithamini, di-mineral, fibre le anti oxidant tse di tshegetsang tshilo ya dijo, botsogo jwa pelo, le masole a mmele. Fa di ntse di thusa go thibela malwetse jaaka kankere kgotsa bolwetsi jwa sukiri, motho o tshwanetse a leke go ja leungo tse pedi ka letsatsi, mme a di kopanya le protein-i go fokotsa go monyelwa ga sukiri le go tokafatsa go kgora.